Ukutya okunkonkxiweyo kuye kuhlale ixesha elide kunokutya okungankxwanga kwaye ukutya okunkonkxiweyo kuye kufikeleleke ebantwini ngokwezezimali. Futhi ndisathetha kanjalo ukutya okunkonkxiweyo kubenzela lula abantu abaninzi ngoba okwa kutya sebukuvuthwa uthatha nje ngofudumeza imizuzu ibe mibalwa kube ukutya kwakho sekulungile ukutye ke ngoku.

Ukuze oku kufezeke kungafuneka ndiqale ndenze uphando olunzulu ngeemakethe zasezilalini ze-agriculture kwezozilimo imakethe ephaya echumayo enemali. Ndifumane inkxaso ngokwasezimalini kuRhulumente esiphila ngaye ezilalini. Ndiqhubekeke ufunda lubanzi ngomhlaba ukuba zeziphi iziqhamo nemifino endinokwazi ukuyilima kulo mhlaba ndizobe ndikuwo phaa ezilalini.

Yhu! Imbalela imosha kakhulu, imosha kakhulu i-farming ezilalini. Kuba kaloku imbalela yenza ukuba umhlaba wome, ukoma komhlaba asizukwazi ukuphinda sityale phaa kulo mhlaba usome ngelaa hlobo. Into esizivunayo aziselilo elaa nani siziqhelileyo kuba kaloku ngoku akusanethi and umhlaba wasezilalini kaloku ngulo yena uphila ngokuthi unethelwe awunkcenkceshelwa uye unethelwe usebenzisa i-rain kakade. Imfuyo iyabhitya. Yonke le nto ikhosta imali because kuzofuneka kufuneke kubhatalwe imali yokuba kuthengwe ilusini for imfuyo, kuthengwe ukutya, ukutya kwemfuyo kuthengwe ilantuza ii-pipelines for uba kuzokwazi unkcenkceshelwa ezintsimini, namanzi, yonke nje le nto iyamosha, imosha kakhulu imvula. Unqabo lwemvula ezilalini kumosheke kakhulu, kakhulu.

Owu hayi, inegenelo eninzi gqithi ukuzifaka enkonkxeni. Ngoba kaloku xa uzifaka enkonkxeni ezi zingathengwanga iziqhamo ziyagcineka. Ezaa vitamins zazo ziphaa ngaphakathi oba bubona buyagcineka buvalekile phaa kuzo xa uzifake ngaphakathi enkonkxeni. Zingaboli, zingaboli msinyane, ziyahlala uba zingaboli msinyane. Mhla ke ngoku xa kuthwe kwaphinde kwathengwa, kuthathwe kwezi zisekhenini, yoh, kwezi zisenkonkxeni izinto.

Inyama yenkomo iye ixhelwe ngoLwesibini qho aphekhaya, qho ngoLwesibini siye siwise inkomo. Abakhona ke amatyeli apho ithi iphele ngoLwesihlanu. Ithengwe iphele yonke ngoLwesihlanu ingabikho ngoMgqibelo neCawa. Kodwa qho ngoLwesibini siyaxhela apha endlini.

Kubaluleke gqithi ukuba abasebenzi bakho babe nendawo yokuhlala xa usefama kuba akululanga futhi kusebenzisa imali enintsi gqithi ukuba bamane besenza laa, baqoqe emakhaya baphinde bavuke ngentsasa baze emsebenzini efama. Efama kuvukwa ekuseni kuvukwa ngeentathakusa efama kaloku kwenzela kujongwe imfuyo uba iserayithi, kujongwe uba izilimo into ezityaliweyo zisami ngehlobo olulilo kwenzelwe ukutya imfuyo efanele uba yenzelwe ukutya, yonke laa nto leya. Ke ngoku aba' ntu xa behlala apha ngqo apha kwi-farming, apha kwifama yakho enezindlu zabo aba bahlali ilula gqithi loo nto ngoba umntu uyakwazi utshayisa leyithi ayolala avuke ngentsasa ahoye angene emsebenzini kwalapha. Ze ke ngoku xa kufike ixesha loba bagoduke, bagoduke ke ngoku.

Incede entweni ezinintsi kakhulu into yokuba uRhulumente alantuze indaba yentswelangqesho afundise abantu ukulima. Kuba ngokufundisa kwakhe abantu ukulima abantu baye bakwazi ukufika bavule ifama zabo. Loo nto yenzeka ukuba kuvuleke amathuba omsebenzi, icutha intswelangqesho. Abantu ngoku banokutya ngoku abantu abakulimayo bathi xa sebekuvunile bakuthengise benze imali, baphinda okunye bakuse bajike nako baye nako endlini babe nento zokutya ezisemgangathweni onguwo, yiyo yonke leyo.

Ewe, ikhona zininzi gqithi iindawo eziadvokheyitha oo-fifty fifty no-gender equality for abantu basetyhini nabantu abangamanina. Khona ezinye ngoo-CGE enye endinothetha ngayo, oo-CGE, nayo yenye iadvokheyitha for, advokheyitha for ukhuliswa lolwazi lamanina.

Zininzi gqithi indima abayidlalayo, zininzi gqithi indima abazidlalayo abantu abangamakhosikazi efama. Bayazivuna izityalo, bayazilima yonke nto. Bayazinkcenkceshela xa izifama ezincinci akho nto bangayenziyo. Ekwazi ukwenziwa ngumntu ongutata nongumama uyakwazi uyenza. Nasemfuyweni, umntu ongutata uyasenga, nongumama uyasenga. Ingakukuxhela qha into abangayenziyo, enye nenye bayayenza. Bayazitofa iinkomo, atofe inkomo, umntu ongumama nomntu ongumama uyakwazi ukutofa iigusha.

Ityhuna yintlanzi eyi-salt water fish esuka kwikhraybhu eyityhunini. Yikhraybhu tyhunini, ikhraybhu esuka kuyo ityhuna. Ubukhulu bayo nobuncinci eyona incinci iqalela kooma-one point eight KG ngeyithi iyofika kooma-six hundred and eighty-four KGs eyona inkulu.

Hayi, iziqhamo zokwenza iwayini ziye zohlukane ngokohlukana kushiyana ngokuba yeyiphi le wayini ofuna uyenza wena. Kukho iwayini eyenziwa ngegreyphu, kukho iwayini eyenziwa ngeplam, kukho iwayini eyenziwa ngepesika, kukho iwayini eyenziwa ngama-apile, kukho iwayini eyenziwa ngeestrobheri, kukho iwayini eyenziwa ngamapere. Kwenziwa nangeepesika, kuye kushiyane uba wena yeyiphi le ufuna ukuyenza. Ezona ziqhelekileyo zezi zegreyphu zezona abantu baziqhelileyo kodwa nezinye iziqhamo ezi nazo zikhona.

Kunogalelo olukhulu kakhulu. Kunogalelo olukhulu kakhulu ukungqongophala kwamanzi esikakhulukazi apha ebafameni yabantu abamnyama kuba kaloku sisebatsha nakule nto yobufama, sisebatsha. Ngoku siye sibethakale, mhlawumbi, ezimalini zokuthenga laa mitshini incedise phaa ikhuphe amanzi ezaa sprinklers namanzi angaodwayo because iyadura namanzi anga yho. Ngoku kuye kubethakale apho ngoku aphele umfama eqonda hayi uyayivala ifama yakhe ngoku ngenxa yento enjalo. Kanti ke uRhulumente xa enoba nazo i-donations imibonelelo, imibonelelo yabafama asakhasayo njengoba ikhona phofu kodwa xa inoba zinintsi iindawo ezinemibonelelo yabafama abasakhasayo singaya kude singuMzantsi .